Ya mehlahlobo ya mehaho ya sekolong sa ka ha e boemong bo botle hohang, hohang. Mme ha ke bone e ka ba e ka ba hantle hore re amohele sehlopha tse tswang dikolong tse ding ho tla bapalla mona mo sekolong sa rona. Hobane sekolo sa rona mehato ya, ya yona ya ho bapalla kapa ya dipapadi ha ya ema hantle, ha ya kampelwa, ha e na jwang. E tletse majwe le ditena ko re ha ya lokiswa hohang.

Papadi e ke e ratang, e sa bapallweng ka mona Afrika Borwa ke papadi ya tennis-e. Tennis-e e bapalwa ka mone ka mane mose feela, mme o ka se fumane Ma-Afrika Borwa a bapala di-tournament-eng tse kgolo tsa tennis-e jwalo ka Wimbledon. O fumana feela bapapadi a mose, mme ke bona hore se re ka se etsang ke ho atisa papadi ya tennis-e ka mona Afrika Borwa ka ho e ruta bana ba sa le banyenyane. Haholo bana ba lekeisheneng, e ska fumaneha feela kwana makgoweng e fumane le ka mona lekeisheneng hore e mpe e ate. Bana ba e rate mme ba be le thahasello ho yona.

Mokgotsi, ke re maobane pelo ya ka ke ha e rotha madi. Ke ha e rotha madi, ke batla ho shebella lenaneo lane le bitswang Scandal. Jwale lenaneo leno le qala ka mora hora ya bosupa, mme hwa fumantsheha hore ka hora yona eo ya bosupa. Ke nako eo papadi ya bolo e neng e tla ho qala ka yona. Jwale ka fumana hore ka nako ya, ya hore ke shebelle lenaneo leo. Ke ha ntate a shebile a shebelletse bolo ka mona ka tlung, ho sena hore nka reng, hobane wa tseba mokgotsi hore ntate o rata bolo haholo hakakang.

Hore ke kene sehlopheng sa ba bapadi ba bolo ba kgethetsweng ho ya bapala kapa ho ya emela naha ya rona kwana mose. Ke ka etsa hore ke ikemisetse haholo dipapading tsa bolo, ke hore ha ho bapalwa. Ke etse hore monghadi ya re tataisang, a bone mafolofolo a ka le boikemisetso ba ka, mme ke be ke mmotse hore ke ka etsa jwang ho bontsha hore ke na le bona boikemisetso kapa le bona bokgoni. Ba ho ya emela naha ya rona kwana mose.